Ezokuthutha zingesekwa ngokuthi, zime endaweni eyodwa. Abantu basendaweni kube yibona abaya kuzo ukuze bezogibela khona.

Amakhasimende kungamele ukuthi ngaphambi kokuba agibele, atshelwe ngokunyuka kwemali, kube yiwona athatha isinqumo sokuqhubeka agibele noma izinga selinyukile.

Ngingaqala ngokuthi ngithole umuntu ozokwazi ukuthi abasize ekugibeleni emotweni, ngoba abantu asebebadala kakhulu kuba nzima ukuthi baphinde bona bagibele.

Izithuthi zesonto zihluke kakhulu kunezithuthi zomphakathi, ngoba izithuthi zesonto kumele kube khona indawo lapho abahlanganela khona, futhi kungenzeka zibalande ngamunye ngamunye emakubo, kodwa izithuthi zomphakathi zona zihamba emgwaqeni kube uwena osimisayo.

Kungaba nzima kakhulu, kodwa ekugcineni akukho engingakwenza ngaphandle kokuthi ngikhiphe imali, futhi ngenze isiqiniseko sokuthi ngelinye ilanga ngiba nemali eyanele yokukhokha.

Ngingaxoxa nomuntu ngamunye ngamunye, ngimtshele kabanzi ngokubaluleka kokuthobela imithetho yezimpahla.

Izindleko zingaba ukuthi ama-shuttle, abiza kakhulu ukundlula ezokuthutha zomphakathi ey'jwayelekile.

Amabhasi asiza ngokuthi ayasigcina isikhathi, futhi bona ashibhe kakhulu.

Izithuthi zamasonto zona ziyakhokhelwa, kanti izithuthi zamavolontiya kubantu abadala zihamba mahhala.

Kungaba ngcono kakhulu, ngoba umuntu nomuntu uzokhokhela izimpahla zakhe, futhi lokho kungenza ngikubuke ngeso elihle kabi.

Kwakuyilapho khona ngangiya emsebenzini. Ibhasi lafika late, kwaba nzima kakhulu ngoba nasendleleni lalihambe lima lithatha abantu.

Azikho izinzunzo zemali ngaphandle kokusiza, futhi nokuphatha kahle abantu abadala basendaweni yasemakhaya.

Yebo, ngabe ngiwathola eqinisekisile, ngoba akukaze nangelilodwa ilanga akhulume iphutha.

Intuthuko yezochwepheshe esebenza ngompumelelo kakhulu yokunciphisa izikhathi zokuhamba ngesitimela. Kungenzeka iyinhlanganisela yezinhlelo ezihlakaniphile zokulawula i-traffic, ukusayina nokuthuthukisiwe, kanye nemishini ezinzekalelayo.

Ukuxhumana kubi kahle ngaso sonke isikhathi, ngoba amabhasi asho ngalelo suku ukushintsha kwebhasi ukuthi angeke ahambe ngalesi sikhathi. Bengakushintsha ngokuthi besho iviki lisaqala ngokushintsha.

Ukuhlanganisa ukuthunyelwa, ukuthuthukisa ukuhlelwa komzimba, ukusebenzisa imininingwane equtshwa idatha, kanye namandla okukhuthaza ukuthunyelwa kwemikhumbi okungeyona into ebaluleke kakhulu. Kuyilapho ngesikhathi esifanayo kutshalwa imali ekuthuthukisweni kwengqalisizinda.

Izinselelo ezinkulu zezokuthutha kubantu asebekhulile basemakhaya zihlanganisa izinto zokuhamba zomphakathi ezilinganiselwe noma ezingekho. Ukuthembela ezimotweni zomuntu siqu ezingase zingasebenzi ngenxa yezinkinga zokuhamba, ezihlobene nokudala. Nobunzima bokufinyelelela izinsiza ezibalulekile nemisebenzi yomphakathi.

Ubuchwepheshe bungasetshenziswa ukwenza izinto zibe ngcono, futhi kube lula ukuthi abantu abadala bafinyelele ey'nkonzweni. Kungenza kube lula ukuhlela isikhathi abazosuka ngaso.

Ibhasi elibizwa ngokuthi uThanduyise. Lelo bhasi liyasigcina isikhathi, futhi lethembekile kubo bonke abagibeli baso.

Kunzima ukufinyelela ezitobhini zezitimela kubantu abadala, ngoba indlela eya khona ayiphephile, futhi ngeke ukwazi ukuthi uhambe wedwa. Okungenziwa ukuze kube ngcono, abantu abadala kungamele ukuthi bephelezelwe uma beya ey'tobhini, kulungiswe nomgwaqo.

Isigameko engabhekana naso, yilapho khona umuntu omdala engakhoni ukugibela kahle etekisini. Kwakungekho umuntu ofuna ukumsiza, kwaba nzima kakhulu, kodwa ekugcineni udrayiva wagcina evumile ukumsiza.